Go rulaganya loeto lwa sekgala se seleele go a thusa ka gore o tla be o itse gore o tla tshela lookwana le le kae, le metsi a kae mo teng ga koloi. Gape o tla itse le gore di seteišene tsa lookwane di dikae le bo kgakala jwa tsona bo bokae. Gape se sengwe se o ka se tlhokomelang ke ditulo tsa boikhutso le mo o ka rekang senwamaphodi teng, le gore o lebelele dithaere gore ntse di siametse tsela. Matsatsing a ebile ka gore go na le inthanete re dirisa GPS go rulaganya loeto lwa sekgala se se leele.

Batho ba dibese ba tlabe ba striker-a ba tlabe ba gwantela fo tseleng ba tladitse tsela, ba baka mokoloko oa dikoloi o moleele. Ebile ka gore batho ba tlabe ba sena dipalangwa go ya mmerekong go tlabe go le sephethe-phete, ka gore ba tlabe ba leka go dirisa dipalangwa tse dingwe. Bakgweetsi ba dipalangwa tseo ba tlabe ba batla go leka go tsenya lebelo mo tseleng gore ba tle ba folose ba bangwe ko tirong, ba tle ba late ba bangwe ka bonako go ba isa tirong. Seo se ka baka gore batho ba thulane fo tseleng ka gore dikoloi di tlabe di tsamaya ka lobelo.

Batho ba leka go pega pharakano molato ka gore ba itlhatswa le gona ba 'ira dipato. Ditharabololo tse nka di akanyang gore di ka thusa go thibela kgotsa go fokotsa phakano mo ditseleng, ke ga nkare batho ba ka rulaganya a bona go sa ntsane go le phakela. Batho ba dirise ditsela le dikgato tsa pabalesego, ba itse matshwao a tsela, ba tlhompe tsela le bakgweetsi ba bangwe, ebile ba leke ka bo jotlhe gore ba seka ba kgweetsa ka lobelo.

Batho ba ba yang kwa tirong ga ba goroge phakela fa pula ena ka gore tsela e tlabe e le metsi ebile e relela. Yaanong bakgweetsi ba tshwanetse ba kgweetse ka kelotlhoko, ba tlhokomele gore ba seka ba thulana.

Dibese tshwanetse di be le di-ramp-a le di tsholedi, gore batho ba bogodi ba kgone go tsena sentle. Le moago wa bese o tshwanetse o kgone go nnisa setulo sa maotwana. Le fo teng ga bese go tshwanetse go nne le ditulo tse di tlhophilweng tsa batho ba bagodi.

Dirori tse di rwalang dithoto tse di tsamaya sekgala se se leele di a thusa ka gore di kgona go tlamela ka tekatekano e botlhokwa ya bokgoni. Ebile di kgona le go feto-fetoga le maemo, di rwala dithoto go kgabaganya mafelo a a farologaneng go akarediwa mafelo a ditoropo le a magaeng. Dirori tse di botlhokwa ka go tlhokomela dikgolagano tsa tlamelo, go tshegetsa ditiro tsa ikonomi le go kgontsha gore dilwana di romelwe ka nako.

Se se ka ba thusang ko go ela tlhoko matshwao a ditsela, ba latelele ditsela le dikgato tsa pabalesego, ba dule ba gopotse matshwao a ditsela. Ba nna lobelo mo tseleng mme ba dule ba lebeletse tsela le dikgato tsa pabalesego ka nako tsotlhe.

Go nna teng ga dibese tsa maemo a kwa godimo go ile go a thusa ka gore go okeditse kgwebo mo nageng. Mme le ditlhwatlhwa tsa maeto a nnile kwa godimo. Di tlamela pabalesego ka go bapalami ba dula ba itumetse. Dibese tse di tlwaelegileng di tlala thata o kry-e batho ba emeletse ka fo beseng, go a jewa go latlhelwe dipampiri fo fatshe, mme tsona tlhwatlhwa ya tsona ga e ko godimo.